Tjhe, hobane motho e mong le mong o tshwanetse ko ja nthwe nngwe le e nngwe ae batlang. Mohlala, o tla utlwa ntso thwe ngwanana ha tlameha ho ja mahe. Re ipotsa bothata e le eng re batla ho tseba ha hona ntho eno. Motho e mong le mong o tshwanetse ho ja nthwe nngwe le e nngwe a e batlang.

Eya ho lokile. Hobane ke tsela eo ba ikgethetseng ho rorisa ntate Modimo ka yona. Ebile o ithatela, ho ithapisa ka yona.

Hobane ke setso sa bona. Hobane setso se bohlokwa haholo maphelong a bona. Ba latela setso sa bona ho a apara dikobo tseo.

Nka tshwarwa bothata bo boholo. Hobane ke tlo dula ke ya ka maoto toropong tsatsi le letsatsi. Bitsong la tsela tse tse seng maemong a lokileng.

Ke lesolanka, ke seshweshwe ka tlung tse supang setso saka. Tsona re di sebedisa ha ngata ha e le meketjana mona metseng, ebe ra di apara. Hobane ke ona moaparo wa rona Basotho wa setso.

Re hloka ho ikopanya re le setjhaba re tlo lwantshana le bobodu bona bo etsahalang, metseng mo. Ho tlo fedisa dithethefatsi ho sebedisa dithethefatsi. Ho tsamaya ka dibetsa hara motshehare feela.

Eya, ke bona ho le bohlokwa. Hobane bo nkgono ke bona ba hodisang bana ka tsela tse nepahetseng. Ba ba ruta ka tsa bophelo, ebile ba ba ruta ka tsa le ho hlompha batho ba baholo. Ebile ba re ba sekgetho, re ba hlomphe a moholo le a monyane. Hobane ha o hodisitswe ke nkgono, o tlo hola ka tsela tse makatsang tse tlwaelehileng. Ebile o sa tsotella le batho ha o tsamaya seterateng mo.

Eya, re ka kgona ho qosa Morena, ebile re ka kgona ho mo theola setulong ha a sa re sebeletse. O tla be a sa re sebeletse ntse re tlisa mpa ntse re isa ditletlebo ho yena, a sa fetise ditletlebo tsa rona hore ha re na metsi. Ha rena metlakase ebile le dikgwerekgwere di eme mona, re sokola a ntse a le teng. O tlamehile ya hore a ka theoha setulong hoba a ke ena moetapele wa rona. Ha re na le mathata, re tlameha ho ya ho yena ebe yena ho fetisa mathata a rona ha ba ka hodimo ho yena. Re kgone ho thuseha.

Tjhe, mesuwe ya pele pele ha e tshwane le ya sejwalejwale. E fapane haholo. Mesuwe ya pele e na le molao ebile e etsa molao o nepahetseng baneng. E ne ruta bana ka boitshwaro le boikokobetso batswading. Ha ba fitlha, ba seke ba ba ba tlohella dikolo kapa ba etsa eng e sa lokelwang ho jwalo ho so binela bana. Ebile e se ba maqulwana maqulwana hona mephatong ke bana bana e leng e se leng basuwe ha jwale. Ke bona ba senyang lebollo. Ebile ba le sentse ho feta tekano ebile se le boshodung, wa utswetswa le utswetsa.

Mapheko a puo a nsitisitse ka ho ndiya moya bophelong ba ka haholo.

Bohlokwa ba ho pheha dijo tsa setso. Ke ho hopotsa batho setso sa bona hore na hore na batho ba tswa kae ebile ke bo mang bona ka seo setso sa bona. Metswako ya setso ke ho tshela fela nama letswai, e seng tse ding tse ngata.

Tjhe, ha ke hopola hantle lebollo ke setso kapa ona moetlo wa rona. Lebollo re ithutile lona ho hlaya ho ba bang ba baholoholo ho rona, e be le bo ntatemoholo ba rona. Ebe yona certificate ha hona se fumana, ha hona mohlang o tla fumana certificate ho hlaha lebollong.

Rona lapeng leso, ha re amohela ngwana, ra mo hlabela. E be ka Labohlano ra mo lata ha bona o tlo robala hona moo a tlo etsetswa mosebetsi teng. Ebe phoofolo ya hae re bua le yona, ra e mo bua le yona, ra mo jwetsa hore re tlo etsa mosebetsi ka wena. Re tlo amohela ngwana ka yona.